Amanyathelo anokuthatyathwa ukuphucula iimeko zokusebenza kwemozulu embi, umzekelo ukutshisa kwelanga, kukuba abasebenzi babonelelwe ngee-gloves, izipetekisi kunye nezankwane zokuzigquma elangeni, nee-umbrella ukwenzela umthunzi. Ngexesha leemvula ezinamandla kukuba babonelelwe ngezikhwehle, iigambhutsi kunye nee-umbrella. Okanye ke ngexesha lasehlotyeni banganikwa namanzi oneleyo ukuze basele bangafunyanwa zizifo ezifana nokunxanwa kunye nezitrowukhi.

Iinkomo xa ziphawuliwe zinceda ekubeni xa zilahlekile ulazi uphawu lazo. Zinceda ekubeni ungaziphazamisi nezinye iinkomo zeminye imizi.

Imivuzo akufanelekanga ibe sesisekelweni semfundo kuphela. Ukuba imivuzo yomsebenzi ixhomekeke kuphela kwimfundo esesikweni, oku kungathetha ukuba abasebenzi abanezakhono ezaphunyelelweyo kodwa bengenazo izatifiketi abazi kuxatyiswa. Ezolimo zifuna amava, ukunyamezela kunye nezakhono zomzimba ezingafundiswayo esikolweni, kodwa ngokusebenza rhoqo nolwazi ngokwemveli.

Imvula eyenza izikhukhula inefuthe elibi kakhulu kwisivuno, ichaphazela zombini isityalo esikhulayo kunye nomhlaba okhuliswayo .

Iinkomo zobisi zifuna ukhathalelo olukhulu lwempilo kuba zisenokufumana izifo ezifana nokudumba kwemiphini yobisi okanye ukubolelwa ngamanyawo. Kufuneka uhlale ujonga iimpawu zokugula, ubize ugqirha wezilwanyana xa kuyimfuneko kwaye uzinikeze amayeza afanelekileyo. Kufuneka uhlale unokutya kwazo iinkomo. Umzekelo, ngamaxesha eembalela ukuze zikwazi ukuphuhlisa ubisi olulungileyo .

Ndingathi kumhlobo wam ndiyayiqonda into yoba uyazithanda izilwanyana kwaye uyayithanda nebhokhwe yakhe. Kodwa ke kunezinto ekufaneleke azijongile njengoba iibhokhwe izizilwanyana eziqhele ukuhlala phandle kwaye zineendawo ezahlukileyo ezibalulekileyo zokuhlala ezifana namadlelo ukuze zikwazi ukutya kwaye zihambe ngokukhululekileyo. Ukuhlala endlini ngaphakathi kungayenza ingakhululeki kwaye kunokubangela iingxaki empilweni yayo iibhokhwe leyo.

Izicwangciso ezinothi zisetyenziswe ukuxhasa abalimi abasakhasayo ukuze bagxothe indlala kukuba kubonelelwe abalimi ngezixhobo ezifana nezitshizi zamanzi, iitrektara kunye nezixhobo zokuseta umhlaba. Kunganceda oko ekuphuculeni iimveliso. Iitekhnoloji zanamhlanje zinganceda ekufundiseni abalimi ukusebenza indlela zale mihla zokulima ezifana nokusebenzisa ii-drip irrigation system ukuze kugcinwe amanzi kunye nokwandisa imveliso. Enye ke kukubonelela abalimi ngoqeqesho olungakumbi kwiindlela zokulima ezingcono, ukusebenzisa izichumiso ezilungele umhlaba kunye nokulwa izitshabalalisi ngaphandle kokonakalisa indalo.

Phambi kokuba uziqalele igadi yakho kufuneka uqale ufunde iindlela ezohlukileyo zokulima, ujonge iividiyo okanye amanqaku ukuze uqonde indlela yokuphucula igadi yakho. Kwaye kufuneke ufunde ukuba yeyiphi imifuno efaneleke ukubekwa emhlabeni ngexesha elithile lonyaka. Ndingamxelela kanjalo.

Ekhayeni lam itswele lisetyenziswa ukupheka, silisebenzisa kwaye ukwenza amayeza ukunqumamisa ifiva. Itswele ke lisisiseko kumaphepha ethu okupheka kwaye asinakukwazi ukupheka iindlela ezininzi ngaphandle kwalo.

Ukuvelisa iwayini akusiso isenza esilula. Kufuneka ndibe nolwazi olwaneleyo malunga neendlela zokulima idiliya, ukuvuna ukucoca kunye nenkqubo yokuvundisa. Ukuba andinalo olo lwazi okanye andikwazi ukuqesha iingcali iwayini yam ingaphumela ingekho semgangathweni.

Ndingamphendula ngelithi makaqale enze uphando phambi kokuba alandele ikhondo lakhe, abuze abantu abanolwazi ukuba xa ufuna uqala ukufama uqala phi, zeziphi izixhobo ekufanele ukuba uba nazo, unganxulumenana nawaphi amalungelo apha eMzantsi Afrika ukuncedisana nawe ukuze uphuhlise ikamva lakho lokufama.

Into enokuthi qatha kum kukuba sizawuvuna amaqunube, sizawukha amaqunube. Amaqunube ke sisityalo esimnandi kakhulu. Ngoko ke, mna nabahlobo bam singakhe sihlale phantsi sitye amaqunube, siwakhe emthini sonwabe, ngoba sesona siqhamo sizisa uvuyo kakhulu ngobumnandi baso.

Ubunzima bokufunda amahashe kukuba amahashe afuna umntu onenkathalo osoloko ewajongile ngoba ilixa elinintsi atya ingca. Kwaye amahashe afuna ukuhanjahanjiswa ukujongwa ukuba awanasigulo anaso na. Xa ehleli endaweni-nye aye akhathazeke, kwaye kufuneka amane ahanjiswa koogqirha ukujongwa ukuba akukho zingxaki banazo na.

Ndiza kuqhubeleka ndimane ndiwankcenkceshela rhoqo kusasa, emini kunye nangorhatya ngamanzi weetephu okanye wasemlanjeni.

UMzantsi Afrika awunabo ngokwaneleyo oomatshini bokujika uboya beegusha bube buboya bokuthunga iimpahla okanye inkxasomali yabo abazenzelayo. Ngokuba obu boya begusha bufuneka kusiwe kwamanye amazwe ukuya kujika bube ziimpahla, loo nto leyo ithetha ukuba kufuneka imali ukuze oko kwenzeke.